Iingozi zeemoto zibangelwa kukuba abantu baqhuba ngendlela engafanelekanga. Abanye baqhuba iimoto besele amanzi ampontshwano okanye utywala, abanye baqhuba nje bazithengile iilayisensi zokuqhuba, abakwazi ukuqhuba, abanye baqhuba becofa iifowuni zabo, abanye bathi beqhuba babe bangafakanga ibhanti lokukhusela. Eyo, ezo zinto ezo zezinye iimbangela zenza ingozi apha emhlabeni jikelele.

Into enoba nzima ukuqhuba imoto encinci ezilalini kukuba umgwaqo okanye indlela ayilunganga kakuhle kuba yigraveli. Imoto kungalula uba enze ingozi, kwaye ukuba xa kunetha imozulu ingekho rayithi kunganzima uba mayifumane ibhalansi.

One, ukufumana imali, amasango werhafu anceda urhulumente ekuqokeleleni imali, ukuphucula izithuthi, ukwakha iindlela indawo zokudla, ukunceda ukulawula umthwalo wezithuthi, ukwakha umgwaqo, kwaye ukwafungaphiwa umgangatho ophucukileyo wokuthengisa iinkonzo zomphakathi. Le mali ingasetyenziswa kwimpilo eya ngobunanzi

Abakhenkethi baphesheya kolwandle banganika ingxelo ebalulekileyo malunga nendlela abantu abaphila kwiilokishi zasengqungqutheleni yokukhenketha. Idala ithuba lokuphumelela kwabo abahlala ezintluphekweni, kwiindawo ezisentluphekweni, njengokufumana amathuba emisebenzi, ukuxhaswa kwezishishino zabo kunye nokwandisa ulwazi lwendawo.

Ukusebenzisa inqwelomoya xa usiya kwindawo ekude kunengenelo elininzi. Okokuqala, ikhawuleza ikunceda ukufika kwiindawo ezikude, igcina ixesha elininzi. Okwesibini, ihamba kakuhle, ezingaphandle kwemizila yokuhamba emhlabeni, ukuvumela abafudukazi ukuba baphumze iindawo ezimfihlo. Kwesithathu, inqwelomoya inika umphumo opholileyo kumaxesha obushushu, kwaye ibonelela ngokokuqonda okukhulu kwemozulu

Ndicinga ukuba oololiwe bangcono kunelori ekuthutheni imithwalo enzima, ngenxa yokuba bahlala bephumeza imisebenzi yabo ngokukhawuleza kwaye ngempumelelo. Oololiwe banokuhamba kwiindawo ezinkulu kakhulu, kwaye bahlala bephuma kwimijikelo ndlela bekhulula ubunzima obukhulu bezithuthi.

Urhulumente wasekhaya unokuphucula ukhuselo lwabahambi bedolophi ngokwenza izinto ezilandelayo. Imiqadi imizimveliso yendlelajelo yendlela, kunye nokusebenzisa nabahlali ukwenza iinkqubo zokuxela ngemiba yokukhuseleka kwabantu abahamba ngeenyawo kwidolophi, ezifana neendawo zokupaka ezikufutshane nesikhumbuzo, ukunciphisa umngcipheko weendawo .

Bhuti, suqhuba ngesantya esiphezulu, kuba ingabangela iingozi le nto uyenzayo. Okanye kuloo ngozi leyo sophululane nobomi bethu, okanye oyi-one wethu aphululane nobomi bakhe. Andileqanga kakhulu, ndicela wehlise isantya sokuqhuba. Enkosi bhuti, ndiyacela torho.